Ho bohlokwa hore re hlompheng setso sa rona. Mme ha ngwana a hlaha e le hore batswadi ba na le setso se fapaneng, ho bohlokwa hore mme le ntate ba rute ngwana ka setso sa bona sa ka bobedi, le ha ngwana a sa batle se itseng. Empa ho bohlokwa hore ngwana a tsebe hore o wela ka setso sa ntate, ke setso se feng, ka setso sa mme ke setso se feng. Sena se tlo mo thusa hore a tsebe hore ke mang e bile o hlaha kae, o ya kae bophelong. Jwale a ka ipitsa ka setso se yena a batlang ho ipitsa ka sona ha a se ka a kgona ho nka diqeto tseo, empa lelapeng le leng le le leng ntate ke yena hlooho ya lelapa. Jwale ngwana o tla e tsejwa ka setso sa ntatae ebe ha sa kgona ho nka diqeto o tla ikgethela.

Mmuso o lokela hore e be ona o tlisang tharollo ho sena. Hobane re fumana hore batjha ba rona ba bangata ba ile dikolong ebile ba na le tlhahisoleseding e itseng hore ba ka sebetsa mosebetsi ofe kapa ofe le indaseteri efe kapa efe. Empa tlhokeho ya mesebetsi ke yona e jeleng setsi setjhabeng sa rona. Mme ha mmuso o ka lokela hore o etse mosebetsi o kgutlise diindaseteri, mme re ka bona sekowa sena sa ho hlokeho ha mosebetsi e theoha, mme ke nahana tharollo ke yona eo fela. Hape re lokela ho ipulela dikgwebo mme mmuso o tle o re thuse ka tsa ditjhelete ho fepela hore re kgone ho kenya batho ba bang mesebetsing.

Ee, mmino wa setso ke a o rata ebile dibini tse ngata di bone hore hobane mmino wa setso hangata batho ba bang ha ba ha ba kgone ho ananela ona, mme ba tla etsang, ba tla tlisa setso sena le mmino ona o motjha oo re o ratang, ba kopanye, ba etse pina tseo re di ratang le mmino o re o ratang. Jwale hangata sena re iphumana le nna ke o thabela ebile ke kgona ho o bina, ke tle ke kenye batho ba bang mminong wa rona wa setso, ebile ke rata hobane diseyalemoya tsa rona tse ngata di bapala mmino ona wa setso.

Re bone hore mmuso ka nnete ha o ananele setjhaba ka taba ya phepelo ya metsi. Mme sena se tlisitse hore setjhaba se nke qeto ya ho thusa ebile le ho sebetsa mmoho jwalo ka setjhaba, mme sena se tlisa hore setjhaba se kgone ho kenya dijojo tanka metseng ya bona hore ha pula e na ho be le phepelo ya metsi ka hara ditanka tsena, mme hape le hore ba thuse batho ba bang ba sa kgoneng ho ba le tsona ditanka tsena, mme hape se kgonang, kgonahalang setjhabeng ke hore ho be le metsi ao ba a sebedisang ho tloha e le sena se thuse hore ho be le phepelo ya metsi setjhabeng.

Kereke e di mekgahlelong e mebedi ya hore e na le melemo, hangata ha e na melemo. Empa kereke mabaka a teng a hore a be le molemo a mangata, a o thusa hore wena o le motho o itsebe hore o mang, o batla eng, ebile o tsebe le hore o rapela jwang. O ithuta jwang ho batho ba bang ebile o tsebe le hore o sebeletsa ntlo ya Modimo. Mabaka a mang ho batho ba bang a fumaneha hore ha molemo hakaalo hobane ha o ntso o le ka tlung ya hao, o ka ithapella ebile o ke se ye kerekeng.

Ke tlilo pheha dijo tsena tse masutsa a haesale. Jwale ha o tlo hlaba jwale kgomo ena e nonneng, ke tlilo ho e etsa hantle ka mekgahlelo e fapaneng. Ke tlo etsa setjhu, ke tlo etsa nama e beswang, ebile ke tlo etsa le masapo hore motho e mong le mong a tle a je seo a se batlang. Haeba hape ke tlo etsa mincemeat ebile ke tlo etsa le yona oxtail. Jwale, ke tlo di etsa ka mekgahlelo ya hore ho be le nama e fapaneng, e leng hore motho e mong le e mong a ka kgona ho e ja. Mme ke tlo hloka o ntlisetse hape ditholwana tse botle, hore ke tle ke etse mekopu. Meroho le ona tsena tse ding tse fapaneng, ebe ke tsona fela dintho tse ke tla di hloka, hape ke tlo qala ho pheha ka letsatsi la Labobedi, hore ke tle ke bone hore dintho di tsamaya jwang. Ere ha ere Labohlano dijo kaofela di hantle.